Go dirisiwa ga madi mo nakong tsa gona jaanong tsa thekenoloji go dira gore tsamaiso le theko ya go dirisiwa ga madi e be bonolo thata-thata. Ga go sa tshwana le malobeng, mo motho o ne a tshwanela ke gore a nne mo di-line-eng tse dingwe tse ditelele-telele, e re o fitlha ko pele, gate, ga go dire go offline.

Boleng jwa dikoloto bo botlhokwa thata, ka gonne bo thusa gore motho a ka fitlhelela dilo tse dintsi tse e leng gore di ka tswa di a mo thusa, go tshwana le bo diaparo, mogala wa letheka, dikoloi le dilo tse dingwe tse dintsi ntsi-ntsi-ntsi. Mme e le gore ga o simolole go duela madi, or o simolotse ka go duela madi a kwa tlase. So, di botlhokwa thata. Se sengwe gape, ke gore motho a tokafatse boleng jwa dikoloto ba gagwe, ke gore dikoloto tse a nang le tsone, a di duele sentle.

Boleng ba koloi ya maloba, or koloi e setseng e dirile bo ya kwa tlase, ka gore ga o simolola go tswa ka koloi kapa go reka koloi, ga o simolola o tswa ka yona mo mabenkeleng a go rekisa dikoloi, ena le boleng bo e leng gore o a bo latlhegelwa. So, ke ka moo gore boleng ba teng bo ya kwa tlase. So, ge o rekisitse koloi ya gago ya maloba, o kgona gore o ka ba le madi a o ka patalang deposit-i go reka koloi .

Dilo tse ba di-banka ba di sekasekang ke madi o a amogelang ka kgwedi, kapa ka nako o a amogelang ka one mo kgweding, gore ba madi a ma kana kang. Tiriso ya ona madi ao, gore ge o fetsa go amogela madi a , o a sebedisa bjang, e be o salela ka bokae mo go berekisang ga madi ao. Gape, dikoloto tse o nang le tsone, gore o di dira sentle ka nako na.

Forex-e ke peeletso le go reka ga, le go reka le go rekisa ga dithoto tsa maemo a kwa godimo mo lefatsheng, yaaka gauta, oli, malatlha, platinum-o, le dithoto tse dintsi le tse di leng teng mo lefatsheng mo ke thekolo le thekiso ya tsona mo lefatsheng le lotlhe, go reka le go rekisa ga di-share-re tsa dikhamphani tse di kwa godimo. O kgona gore o boeletse, o beeletse madi, mme madi a teng a gole, o bone a godile, o kgona gore o a o a dirise.

Di akhaonto tse di nang le morokotso o kwa godimo, gantsi ke tsone tse di nang le tuelo ya peeletso e leng gore e kwa godimo. Dinamane tsa teng di ba kwa godimo. So, ge o setse o batla go beeletsa, ke ge motho a ka dira patlisiso pele ka dikhamphani tse e leng gore di neelana ka peeletso. Ke tse di ntsi di fapa-fapane, le gore morokotso a teng a eme bjang and-e mo ao wena o tlile gore, ka mengwaga e wena o batlang go beeletsa, madi a o batlang go a beeletsa, madi ao a tla ba a godile, gore go fitlha kae.

Dikelo tsa go ananya madi di kaya madi a lefatshe la rona, go fapana le madi a mafatshe a mangwe. Mme rona, di re ama ge re reka dithoto kapa re rekisa dithoto mo lefatsheng la rona, go ya kwa mafatsheng, or go tswa kwa mafatsheng a mangwe go tla mo lefatsheng la rona. Ke ka moo dikelo tsa go ananya madi di tsenang mo teng moo, ka gonne ga di leka-lekane. Rona mo Aforika Borwa re berekisa ranta, mafatshe a mangwe a berekisa di dollar-ra.

Dibuka tsa kgwebo ya gago tsa tseno ya madi le go dirisiwa ga madi ke tsone tse e leng gore di ka nna bopaki ba gago, bo e leng gore di bontsha gore wena madi a tsena letsatsi le letsatsi.